Ngelinye ixesha abantu basuke bengenazo ezinye iinto, iindlela abangenza ngazo, kufunelekile uba bathathe abazali babo babase kwindlu yabantu abadala. Ngoba ungathanda ukulandela isiNtu kodwa ube usebenza kungekho mntu uzoshiyeka nomzali wakho endlini, ngamanye amaxesha kwa aba bantu abagada abantu apha ezindlini abawenzi umsebenzi wabo orayithi. Kubhetele xa umzali umthathe umse kwikhaya labantu abadala apho ke azawunakekelwa khona ngabantu abafundisiweyo ochwepheshe, nabantu abayaziyo ukukhathalela abantu abadala, nabantu abazaziyo izidingo zabo. Mna ndiyavumelana nale, nale nto yokuthi abantu bathathe abazali babo babase endlini yabantu abadala. Ngamanye amaxesha uzoske uphangele usemsebenzini, ushiye umzali endlini ashiyeke exaka abantwana ungekho uphangele usemsebenzini kungekho mntu omdala uzomnceda okanye uzomgada.

Yintoni le ndiyibonayo? Ingaba amehlo wam ayandixokisa? Andinokwazi unceda loo mntu ngoba ndizosuke ndenze izinto ezirongo ngoba ndiyaqala ukuyibona le nto. Andazi noba xa ndiqala ndizomnceda njani kodwa kumele ndizikhusele, ndisebenze. Noxa ndibophelelekile ukunceda abantu, ndizibophile ukuthi ndizosindisa imiphefumlo yabantu kodwa kumele ndikhuseleleke. Ndiza kunxiba i-PPE, ndimxilonge ngoba ndiyaqala ukudibana nesibonakaliso esinje.

Abasebenzi kufuneka baqeqeshwe, abasebenzi bezempilo, ngendlela yokuphatha amaxhoba e-GBV. Abongikazi, oogqirha nabanye abasebenzi mabafundiswe ngendlela yokuphendula kakuhle xa umntu evakalisa uxhatshazo, bengagwebi, bengamnyanzeli. Makuxhotyiswe abasebenzi ngezakhono zokuhlala bezolile, ukumamela ngaphandle kokuphazamisa kunye nokunika inkxaso ngokweemvakalelo. Yakha amagumbi akhethekileyo okwamkelwa amaxhoba e-GBV. Isibhedlele nakwiikliniki kufuneka kube nezithuba ezizimeleyo, ezikhuselekileyo nezolileyo apho umntu anokuthetha ngaphandle kokoyika okanye ukufihlwa. La magumbi makaphathwe ngabantu abaqeqeshiweyo kwezokuxhasa amaxhoba.

Ukukhusela impilo yomntu ngamnye, amayeza okugonya anciphisa amathuba okuba umntu agule kakhulu xa esiba neCOVID-nineteen. Nokuba umntu egula, ugonyo lunceda ekwenzeni iimpawu zibe lula. Ngaloo ndlela kugwenywe isibhedlela okanye ukufa. Umntu ogonyiweyo usengagula kodwa amathuba okuphila kuye nokuphilisa ngokukhawuleza aphezulu kakhulu. Umntu ongagonyanga uba sengxakini, uba semngciphekweni, ngoba kusuke kungaziwa iimpawu ezi zimphetheyo, kuqale kufunwe kuthestwe ukuba uphethwe yintoni.

Ewe kubalulekile. Ewe kubalulekile, ngoba abantwana baye bafundiswe ngokuzikhusela ngaphandleni kokuba ubakhuthaze ukuba babelane ngesondo. Ukubaxelela okanye ukubachazela okanye ubafundisa kukubabonisa indlela ukuba , ukuze bakwazi ufunda indlela yokuzikhusela nendlela yokuthi bakwazi ukuthi hayi. Bakwazi ukuthi abantu xa bebaxhaphaza bakwazi ukuthi bazoripota kanjani ebazalini.

Uphando lwesayensi kunye nokuvavanywa kweziyobisi, amayeza esiNtu kufuneka aphathwe ngendlela yesayenisi ukuze kuqinisekiswe ukuba asebenza ngokwenene, akakhubekisi kwaye akakhokheli kwimiphumo emibi. Oogqirha bendabuko bangasebenzisana nezifundiswa zamayeza, iiyunivesithi kunye nezikhulokhulo zophando ukuze kufumaneke ubungqina obuxhasayo. Umzekelo, amayeza anjengeArtemisia, umhlonyana, asetyenziswa kwezinye iindawo ukusombulula imikhuhlane, aphandwe ngexesha leCOVID.

Mna ndingamcebisa ukuba makaye e-police station ayovulela umalume icala, aye nasekliniki okanye esibhedlele bayomcebisa ukuba angenze njani. Ngoba kodwa ingumalume wam, soze ndide ndimthethelele ndithi makangayi e-police station okanye makangayocela uncedo. Mna ndingamcebisa ukuba makaye kwiindawo ezinolwazi njengesibhedlela nekliniki.